Ngokuthi kuhlale kunabantu abaqaphile erenkeni, kube nabantu nje ababhekile isimo sendawo babhekelele ukuphepha kwabagibeli ngaso sonke isikhathi. Bakwazi ukuthi, uma kuney'gebengu, nabantu abangalunganga abakhona erenkeni, bakwazi ukuthi babasuse endaweni ukuze abagibeli basale bephephile ngazo zonke iy'khathi.

Ngokuthi imiphakathi nayo iy'vale le migodi le zobe ikhona emgwaqeni yomphakathi, ihlale iqaphile ngaso sonke isikhathi iy'ndawo lezi ey'ngalunganga, ey'nemigodi mhlawumbe nohulumeni noma umasipala wendawo ungenelele nawo ukuthi ufakele iy'nsiza izinto ey'dingeka laphayana emgwaqeni ukuze kuvaleke kahle le migwaqo. Nokuthi futhi, babe nokuqikelela ukuthi imigaqo ay'linyazwa ngobudedengu ngamabomu. Kunabantu abathanda ukugubha imigwaqo ngoba befuna ukuxhuma ugesi ngokungemthetho, uma bengabaqapha labo bantu babavimbe ukuthi bangayenzi leyo nto, imigwaqo ingahlale ilungile futhi iphephile ngaso sonke isikhathi.

Ihluke kakhulu imgodi esemgwaqeni wobhuqu nasemgwaqeni wetiyela, ngoba imgodi esemgwaqeni ewubhuqu ithanda ukuba namatshe la amakhulu, futhi la matshela la asheshe aphume, ngoba vele umgwaqo wakhona uwubhuqu. Imoto futhi ngeke iqhamuke isiza ngesivinini esiphezulu kulowo mgwaqo ngoba phela izoba sengozini kakhulu, ngoba umgwaqo wakhona unamatshe amaningi kakhulu. Manje emgwaqeni owutiyela, imigodi ekhona yona, yebo, ibakhona futhi ayibi mkhulu kakhulu njengomgwaqo ewubhuqu.

Mina ngithanda ukusebenzisa amabhasi, ngoba amabhasi uhlala ngokukhululeka futhi usuke ungampintshekile, futhi uhlala ngokunethezeka. Futhi ngiwabona engathi aphephile kunamatekisi, ematekisini sihlala ngokumpintshana. Kwesinye isikhathi uhleli kabuhlungu ngoba ney'hlalo zakhona zindala futhi ziyalimaza.

Ngicabanga ukuthi ukunganeliseki kwabashayeli bamabhasi ngamaholo abo, abawaholelwa zinkampani zamabhasi. Ngoba phela uma bezosebenzela iy'nkampani zamabhasi, kodwa bengaholi kahle, vele abazukuwujabulela umsebenzi wabo okuzovele kudale vele sona isiteleka.

Idalwa ukuthi imigwaqo ayinakekelekile kahle. Ngichaza ukuthi imigaqo isuke ingalungisiwe kahle, ngokusezingeni okuzokwenza ukuthi iy'moto ey'hamba kulowo mgwaqo zihambe kahle ngokukhululeka futhi kungenazo iy'nkinga. Manje imigodi le iyobakhona vele, uma kuhlale kuney'mvula, uma umgwaqo ungalungisiwe kahle, ngoba vele ngeke ube sezingeni elihle elifanelwe ukuhamba iy'moto.

Hhayi angijabulile neze, angijabulile nje neze ngesimo manje esengikuso. Ngoba khona manje sengiphukelwe imoto ngenxa yendaba yomgodi osemgwaqeni, ngapha angeke ngisaphumelela kulowo mhlangano ebengiphuthumela kuwona. Mina manje into ekufanele ngiyenze ukuthi ngicele manje usizo, ngithole umuntu ozongitakula, angitakulele imoto le ebhajwe emgwaqweni, kodwa kofanele ngibe nesiphakamiso engiyosibeka kumasipala wendawo ngokuthi kulungiswe imigwaqo, kuvalwe le migodi ekhona, ukuze kungadaleki ezinye iy'ngozi.

Mina ngake ngathatha uhambo olusuka eGoli luya eMnambithi emakhaya ngihamba ngayo ibhasi. Mina isikhathi ngangisidlulisa ngokuthi ngibuke iy'nkalo lezi esidlula kuzo, ngincome ubuhle, ngibuke nje nemizi esasiyidlula ngebhasi engakhona kulezoy'nkalo. Futhi okunye okwakungisiza ukuthi ngidlulise isikhathi ukuthi ngilalele umculo kumakhalekhukhwini wami. Ekupheleni kohambo, hawu ngangijabule kabi, nginethezekile, umoya wami futhi ukhululekile.